Andingethandi umntana wam ayeke ukuthathwa yinqwelo emthathayo akhwele eteksini ngoba iiteksi azizomoya ngokohlobo ngalo. Owam umntwana usemncinci kakhulu ukuba ndingathemba oonoteksi oonotekisi babe bengazubakhathalela ngohlobo inqwelo emkhathalele ngayo.

Ewe, ndakhe ndayibona. Mna ke yandichaphazela ngohlobo lento yokokuba kwafuneke ndizibone ndigoduka ngenyawo ukusuka emsebenzini ngoba kaloku iiteksi zazisilwa kwazodwa. Uthi uba ngaba ukhwele kuzo ubomi bakho ububona busemngciphekweni.

Uloliwe ubiza amaxabiso asezantsi kakhulu kunazo zonke ezinye izithuthi yingako ke ndiye ndicebise into yokokuba kubhetere usebenzise yena kunoba uzibone uzityabula ngenxa yento yokokuba unemithwalo emininzi.

Olwam uhambo lwalumandi kakhulu ngoba ndandihamba nabantwana basekhaya, sihamba ke ngemoto eyeyethu. Kwakumandi kakhulu ngoba indlela inde, sizonwabele kwaye sihamba sima sibuka zonke izinto esifuna uzibuka, akho nto .

Oonotekisi bayathanda uba ngabantu abanobundlongondlongo nobukrwada. Ngenye imini ke ndandikhwele itekisi ndaye ndakhuphana nemali engaphezu kwale ibiza iteksi ngoko ndandilindele itshintshi yam, unoteksi ke bangafuni ukundinika. Saxabana saxambulisana kangangento yokuba wafuna ukundithula endleleni ngesixhantu, nto nje ndancedwa sisibindi nento yokokuba ndiwazi amalungelo am ndimxelele into yokokuba ndiza ndiza kuchazela abangaphezu kwakhe ngendlela asiqhuba ngayo singabakhweli.

Ndicinga ukuba zezi mali bazibizayo, zezi mali bazibizayo kwakunye namalungelo angafaniyo ebangela uba oonoteksi baxabane kwabodwa.

Ndiyabawela ukuyabona ngoba xa uyibona kumabonakude iyindawo entle kakhulu enezakhiwo ezintle ekunqweneleka kakhulu ukuzibona, nto nje ke kuthiwa iyabanda. Kodwa ke ayiyo into enothi indinqande for ndingafuni ukuyoyibona le ndawo leyo ngoba emoyeni wam asoze ndixole ukuba ndigoduka ndingakhange ndiye uyokuyibona.

Ibhasi ndingatsho ndithi ikhuselekile ngokohlobo lento yokuba ibhasi akusoze, akuvamanga ukuba uyibone ibalekisa okanye ihamba kwiindlela ezingekho ezingekho . Ndizawuthini? Ezingekho semgangathweni okanye ufike umqhubi engumntu okrwada ongafuni umamelisa abantu asebenzisana kunye nabo. Kwaye ibhasi ihamba imisa ngokwezitophu ekufanele imise kuzo, ayihambi imisa naphi na apho ithanda khona.

Ndizawuthi le inedekha enye kuba ke ndiyiqhelile, into ongayiqhelanga awukwazi ncam uthetha ngayo. So ngoko kungako ndisithi ndizawuthi le inedekha enye ke kuba ke yona ke siqhele uyisebenzisa and asizange ke, andizange mna ndafumana zikhalazo ngakuyo.

Ukuba ngaba ibhasi izabe seyisondele kakhulu andinawukwazi ujika ndiyothatha isipaji endinothi ndikwenze kukucela abantu aba ndiqhele ukhwela kunye nabo bandiboleke nje imali yokuba ndikhwele ndikwazi ukuphangela. Xa ndifike emsebenzini ze ndifowunele ke abantu basekhaya bandincede ngeyogoduka ze mna ndibabuyisele xa ndithe ndagoduka.

Ewe, ndingathetha nomqhubi webhasi. Ukuba ngaba akavumi ndicele kwabakhweli ukuba omnye wabo andibhatalele ngekhadi lakhe ze mna ndimnike imali akwazi uyifaka ekhadini lakhe. Emveni koko ke seke ndithenge ikhadi ze ndifake imali ekhadini for ixa elizayo.

Kuhle kuhle oku ngoba ke ibhasi ibiza amaxabiso asezantsi kuneteksi kodwa ke ibhasi ihamba ngamaxesha athile. Ukuba uthe wayiphosa ke ngelo xesha kuyawufuneka uphinde ulinde eyawuthi ilandele ngelinye ixesha layo kwaye ke kuyawufuneke ume kwindawo apho ibhasi imisela khona, awukwazi uvele ume nje nanjani na.

Ndinganopenikho oluthile kodwa ke into eya kuthi indincede kukuba ke ndikhwele iteksi ukuze ndingakwazi ufika emveni kwexesha emsebenzini yona nto iza kundithethisa kakhulu leyo. Kuyawufuneka ndikhwele ke iteksi ke ndise ndikhuphe imali engaphezu kwale bendizisikele ukuyikhupha ngaloo mini ngoba ke kubalulekile into yokokuba ndifike ngexesha emsebenzini ukuze ndikwazi ukugcina umsebenzi wam kunoba ndilinde ibhasi ehamba ukuzithanda.